Motho a nang le tswekere ha tlameha ho ja dijo tse mafura, tse nang le tswekere, le tse nang le letswai.

Eya, nka dumela hore batho ba batona nka ba kgothaletsa hore ba bolle. Hobane e tlo fana ka bohlokwa ba hore ba kgone hore ba itshireletse ha e le hore ba etsa thobalano hore ba se ke ba kgona ho tshwara dintho di malwetse a mangata.

Ke tlo kgona ho hlokomela meriana ya motho ha ele hore ke hlokomela motho a nang le bolwetsi ba ntho ba kelello. Ke tlo e beha sebakeng se leng hore ha ho na motho a kgonang ho fihlella. Then ke etse hore ke be le senotlolo se leng hore kgona ho fumana meriana eo.

Nna nkile ka ba maemong a jwalo moo e leng hore ke hloka thuso hara mpa ya bosiu, e le hore ke itholetse ke moimana. Ke ile ka fumana thuso ka potlako, ha nka ba ka dula nako e telele ke le di-paining. Ambulance e la fihla ka nako, ka fihla ka nako sepetlele. Nthwe enngwe le enngwe ha nka ba ka sokola letho.

Ke nahana hore dithibela pelehi tse sebediswang hang-hang ka mora thobalano di bohlokwa haholo. Hape, batho ba bang bana le hore ba di sebedise ka tsela e leng hore ha e hantle hobane motho o tla di nwa kajeko, hosane hape a etse ntho e sa lokang, a kgutlele hape ho tsona. Ka tsela eo ha di hantle. Ha wa tlameha hore o di nwe o ntso o di latella hobane di tlo o lematsa.

Nna ke ne ke nahana hore re tlamehile, mmuso o tlamehile hore o ko o etse ntho ya hore taba ya hore motho wa monna ha imisitse motho wa mme a mo nyetseng, kapa a sa mo nyala. Le yena a be teng ka nako tseo motho wa mme e leng hore o ya ngakeng kgwedi le kgwedi, a bone hore ho etsuwang. Le mohlang ngwana a hlayang a be teng. Ke nahana hore ha o le jwalo, ke yona ntho e tla bontshang tshehetso e kgolo ya batho ba bo ntate. Le bona ho tlaba le ntho e ba e etsang.

Taba ena e tlamehile e lokiswe ka ho re ho bue le mmuso hore ho romelwe le ngaka ya ntate hore ba be babedi. Ebe ngaka ya ntate le ngaka ya mosadi hore le batho ba banna ba kgonne ho lokoloha hantle, ba thuswe ke motho wa ntate.

Nako tse ding dintho tse tjena di a etsahala hobane mmuso wa rona o tletse ka dintho tse leng hore ha di etswe ka nnete. Batho ba bang ba batla ho ipona ba ja ka tsela tse sa lokang. So, ke nahana hore ntho tse jwalo ha motho a di bona di tlamehile di, kore o di ise sepoleseng. Kore o bue ka tsona, di hlahiswe hore di kgone ho lokiswa ka nako.

Nna ke nahana hore tsela ya hore ho s'ka etsa thobalano ho thibela pelehi, ke bona e sa sebetse. Hobane ho na le dintho tse ngata tse leng hore re ka di sebedisa hore re thibele pelehi.

Nna ne ke nahana hore ha ho le jwalo ba tlameha hore ba ye di-chemist-ing tse leng hore ke tsa nnete, tse rekisang meriana ya nnete. Ba se ke ba reka meriana feela ho batho bao ba kopanang le bona.

Ausi, moriana oo o itshasang ka ona ha wa loka hohang. Ke kopa hore o s'ka tsamaya o ntso reka feela meriana eseng melaong hobane e tlo o lematsa.

Nna nka kgetha hore ke sebedise castor oil-e hobane ke moriana e leng hore o sebedisa mala. Re hotse ka ona re sa ntsaneng re le banyane, re e sebedisa hae and-e ke mo moriana e leng hore o entswe diteko tse ngata ho ona ho bontsha hore o loketse hore o sebediswe ke batho.

Nna ke ne ke nahana hore re kgone ho thusa batho ba banna, ke hore re tsamaye re bule mokgatlo o e leng hore re bitsa banna kaofela ba bua dillo tsa bona and then re bontshe re bontshane le bona hore ha ho le tje, re tlamehile re etse ntho jwang? Ba ntshe maikutlo a bona hore ke eng e ba sa e rateng? Ke eng e ba e ratang hore e etsahale? Hore ba tsebe hore ba lokolohe le bona ba kgone ho phela hantle.

Ke tshepa hore lefu lena la COVID-19 ke lefu le tswang kwanana China. Le tlile ka motho e leng hore o ne a tjhakile, a tjhaketse ka kwanana ka China. A ba fihla, a fihla le lona monana Afrika Borwa. Ke ka hoo le ileng la tla hee la tshwaetsa batho jwalo-jwalo.

Nna nka mo eletsa ka hore ho betere hore a ise ngwana sepetlele hobane hona jwale dikolong tse tsa hona jwale bana se ba hlokahala. So sepetlele ke sona se leng hore ngwana a ka kgona hore a tswe a phela a le hantle.

Nako enngwe o tlo qala ka ho bona motho wa lefu la kelello. O tlo mo bona ka ho etsa dintho tse leng hore ha di a tlwaeleha. A etse batho hampe, a treat-e batho hampe, a bue le dintho tse leng hore ha di utlwahale hantle.

Tsatsi leo ke ile, e ile ya re ha ke theoha mo tekesing ke ya hae ebe e le hore pula e qala ho na. Ebe e le hore pula ha e qala ho na jwalo, ka tlameha hore ke batle moo nka itshireletsang teng hobane tsela e yang hae e ne e le holenyana. Ebe e le hore ke kena moo shopong e pela seterateng seo re dulang ho sona. Ke ema moo, esale ke eme moo ho fihlela pula e thola hore ke kgone ho tsamaya ho ya hae.